Ka ha o tseba hore dintho tsohle di na le melawana le dipehelo. Ka ha ke sheba jwale ka ha mabitso a hao kapa dintlha tsa hao di nhlalosetsa hore ha hona boemo bo lokileng ba hore o ka lokelwa ke hore re ofe sekoloto . Ho bonahala hantle hore , e ka ba kotsi e kgolo ra leka hore re ofe sekoloto ka ha o se na rekoto e ntle e e bontshang o kgona hore o lefelle. Ka hoo ha o tlo kgona hore o fumane sekoloto kwao ho rona. Re nahana o tla leka nqa e nngwe.

Mohatsaka ho bonahala ditefiso tsa karete ya ho reka ka sekoloto di tlo nyoloha selemong sena se re yang re se lebile. Mme nthwe ke ne ke tla o kopa, kapa e ne ke re re shebisane ka yona ke hore re kwale dikarete tsenana hoba kannete ha re sa na le hore re be le molemo wa tsona. Re tla lo kena kaka hara dikoloto ho feta moo.

Ke ne ke kopa tswetswe kannete, ke na le mathata a ditjhelete kwao. Ne ke kopa hore keke ke lefe dintlha tsa ka tsohle hore mpe le kgone hore le nthuse ka ha e le mona ke se ke sa kgone hore nka etsa sekoloto. Ne ke botsa hore e ka ba nyaneng ho teng tsela eo nka e etsang hore kannete taba tsa ka di hle di tswele pele.

Mohatsaka ne ke bona kannete dintho di batla di re peteditse matsatsing ana, ka ha re lokela hore kannete re reke dintho ka sekgahla se batlang se le hodimo ho feta mehleng. Ka hoo ne ke re kannete re mpe re eketse sekoloto sa rona, re ntano re kwale mabaka, re kwale-kwale hoo moo re ka kgonang.

Ho bonahala kannete o itlhokela sekoloto wena motswalle wa ka. Nthwe nka kgothalletsang yona ke hore o ye lebenkeleng, mme o ntano ba hlalosetsa ka bothata bona ba hao ba hore o batla hore bao etsetse karete. Ke ntho e ntle hoba kannete ka nako e nngwe o fumane ho se na le yona tjhelete, empa o batla ho nka ho itseng ka hara lebenkele. Ke ne nka o kgothaletsa hore o fumane seo hore bophelo ba hao bo be bobebe ka nako tsohle.

Atjhe, jwale e se batla e lata bekenyana ya bone kapang ho lata kgwedi jwale soka le kgutlela ho nna. Ne ke botsa e ka ba ho na le ho etsahetseng eng? Kapa ho na le eng eseng e etsahetse hoba ha ke so fumane molaetsa moo le kgutlelang ho nna le nhlalosetsa ka qeto e nkuweng ke lona ka taba ya sekoloto sa ka.

Ha ho bobebe hore o ka fumantshwa sekoloto ho sena bopaki ba hore o lo nna nka sekoloto, wa ba boela o se patala hape. Hore o nyolle menyetla ya hao ya hore o fumane sekoloto, ke hore o leke ho etsa se senyenyane feela o ntano o se patala. Ba bone le bona hore kannete wa kgona hore o patale ebile wa tshepahala. Empa tsela e nngwe o ka e etsang ke ho nka statement-e sa hao sa banka o lo ba bontsha hore kannete o ka kgona hore o ba patale.

Banka e hloka hore e be le netefalletso ya hore tjhelete ya bona e tla boela e kgutlela ho bona. Mme ha tjhelete e le nyane e batla e le kotsi hore ba ka fana ka tjhelete eo hoba nyaneng taba ya ho kgutla ya teng e batla e le tshetshane.

O lokela hore o tle ka ditokomane tsohle tse felletseng ha o tla tlo bula credit card kwao. Hoo ho tlo hloka ID ya hao, e tlo hloka di-proof-o. Ntho tsohle tsa hao tse tlo bontsha hore kannete wa lokela, kapa tjhe.

Credit score ke tekanyetso ya, e bontshang hore o kgona hore o nke sekoloto se se kae?

O lokela hore o ntlafatse credit score ya hao ka hore o lefelle mekitlane yohle e amanang le mabitso a hao. Mme e se ke ya senya ditaba tsa hao.

Ne ke re ke tle tsatsing la kasheko ke tlo utlwa hantle hore e ka ba nyaneng ho batla ho etsahetseng tjheleteng ya ka. Ke kopa le nshebele hantle hore ha e be nyaneng tjhelete ya ka e nyametswa ke eng account-ong ya ka? Ke kopa le nshebele ka ha jwale ke se ke le teng, ke kopa le nshebele tjhelete eo ya ka ebile e kgutlele kareteng eo ya ka. Nkekebe ka tsamaya mona seo se soka ba se bile se etsahala.

Moratuwa ka hoba wa bona hore re na le mathata a maholo a tsa ditjhelete, mme re hloka tjhelete ya ka potlako. Ne ke re na e ka ba ha ona hore re ka lo nka account-o ya overdraft e le hona hore re ntano o kgona hore re hule tjhelete e itseng hore e re thuse.

Atjhe-atjhe, jwalo kannete jwale ke bonahala ekare nyaneng ke tsuuwe ka fatshe mose jwale moo. A ko le nhlalosetseng na tjhelete e dulang e ntshuwa kareteng e ya ka, e le ikhulelang yona e ngata ngata e bakwa ke eng? Hoba kannete nthwena ya hore tjhelete ya ka e dula e ntse ntswa mehlena kannete ha se yona. Ke kopa e ke le nhlalosetse hore ekaba nyaneng le sebetsa jwang athe, ha ele moo le hula ya tjhelete e kanana.